Indlela eyiyo ebonisa intlonipho kukunxiba iziphahla zakho ezinde, unqwaze entloko uthwale iqhiya, unxibe impahla ezikunika isidima ezikubonisayo ukuba ungumfazi.

Umhlobo wam ndingamcacisela okokuba apha kweli lethu ilizwe okanye apha kolu lwethu uhlanga ukwethula isinqwazi xa ungena endlini ngumgomo kunyanzelekile kubonisa intlonipho, naxa uthetha nomntu omdala awunqwazi xa uyindoda.

Esi sinxibo sichaza okanye siveza ubuthina bethu ukuba thina sivela phi, intsusa yethu isuka phi, singoobani thina kahle kahle.

Isinxibo samaXhosa komama sibonisa unxulumano kunye nabantu abadala, unxulumano kunye nabantu basekuhlaleni, unxulumano ekuhlaleni. Ibonisa futhi nokuthi singoobani sizingca nge-culture yethu okanye ubuthina bethu, inkcubeko yethu sivezela namasiko nezithethe zethu.

Umnyhadala wesiNtu endinokuwukhetha ngumtshato, isinxibo sokunxitywa sisinxibo sesiNtu kuba siso esizosichazela ukuba lo mnyhadala ngowamaMpondo, okanye ngowamaXhosa, okanye ngowamaVenda okanye ngowamaPedi.

Ewe, isinxibo somntu otshatileyo nomntu ongatshatanga siyohluka umntu otshatileyo xa esiya emngcwabeni uyathwala entloko, umntu otshatileyo xa esiya emngcwabeni uyarholisa impahla yakhe ayibikho ngaphezulu emadolweni iba ngezantsi kwamadolo akayinxibi into enemikhono emifutshane lo gama yena ongatshatanga ekwazi ukutshotsha engathwali entloko xa ethanda, eyinxiba nento enemikhono emifutshane.

Indlela elungileyo yokunxiba ebantwini ababhinqileyo emicimbini kukuba bangayivezi imizimba yabo, bangatshotshi. Ukuveza iingalo namabele akuyiyo indlela yokunxiba ebantwini ababhinqileyo.

Iindlela ezinokusetyenziswa ukugcina inkcubeko nenkolo yethu ebantwaneni bethu kukuba bafundiswe besebancinci ngenkolo kunye nenkcubeko yethu khona ukuze bakhule beyazi. Nokuthi kwenziwe amagugu apho kuzogcinwa khona inkcubeko yethu kufundiswe kuvulwe nezikolo amaziko ezikolo kufundiswe abantwana bethu.

Ndingamcacisela umntwana ukuba isiduko sibaluleke kakhulu nyhani enyanisweni ngaphezu kwefani, kuba isiduko sikuchazela imvelaphi yakho ukuba ungubani, uzalwa ngubani, usuka phi, uyaphi.

Ndingabakhuza abantwana ndibaxelele ukuba kurongo okanye akuyinto elungileyo ukucwasa umntu ngokwesiduko sika nina kuba wonke umntu eMzantsi Afrika unelungelo lokusibiza isiduko sikanina kuba kaloku akazenzanga ukuba azalelwe ekhaya.

Into eyenza ukuba abantwana bangabahloniphi abantu abadala kungenxa yemfundo, bathi bakufunda bacingele ukuba babhetele. Ngamasiko nezithethe ziinkcubeko zabo ngeentlanga ngeentlanga umntwana xa elolunye uhlanga omnye umzali olunye uhlanga angamhloniphi. Imitshato umzali atshate umzali xa egamzali omnye umntwana angamhloniphi umzali kuba engamzali.

Ukuze uqinisekise ukuba umntu awuzalani naye. Umntu uzalwa ziziduko ezibini sesakulomama nesakulotata ukuba akazalwa kwisiduko sakulomama kwaye akazalwa kwisiduko sakulootata asizalani naloo mntu.

Umntwana kudala wayethi xa edibana nomntu omdala exhakazela ephethe izinto ezininzi wayemphathisa agobe ambulise ayofika endlini ebonisa imbeko.

Izinto eziye zenziwe xa kuthe abazalanayo balalana benza amanyala kwaphuma isiphumo baye bohlwaywe emveni koko bahlanjwe ngebhokhwe ukuze kucinywe inyala elo ingathethwa into yabo.